Elona khasi lokunxibelelana ndilisebenzisa kakhulu nguWhatsApp. Isizathu kukuba abantu abaninzi abakufutshane nam entliziyweni yam, endifuna uthetha nabo basebenzisa uWhatsApp. Okwesibini izinto zam zesikolo ukunxulumelana noolektshara bam, abantu endifunda nabo bakuWhatsApp. UWhatsApp kulula ukumsebenzisa idatha kaWhatsApp iyafikeleleka kwaye uWhatsApp ungena kuzo zonke iifowuni, akasokolisi.

Hee, ndingamnqanda ecaleni uba makasuse laa nto, makasuse le nto ayifake egruphini kwiqela lethu leWhatsApp. Ndake ndajongana nale meko ubesithi esithi uMongameli woMzantsi Afrika nguye oze neCOVID, ubulala abantu. Ndamnqanda uba makayeke ufaka into angenabungqina nayo ebantwini abanintsi, ingamfaka engxakini loo nto kwaye makayeke ukulahlekisa abantu.

Hayi, andizange ndayicela iphasiwedi yeWi-Fi andayinikwa kwaye mna andizithembi ezi Wi-Fi zikwezindawo zokutyela ngoba xa usebenzisa zona uyakwazi ukube kanti kwebiwe iinkcukacha zakho ezibalulekileyo ngabantu usebenzisa laa Wi-Fi. Ngoko ke andinalo ibali elibumila bunje.

Eyi, ndake ndafowunela injalo. Ndabe ndifowunelelwa ndandifowunelelwa i-interview kube kufuneka ndingene kwi-imeyili yam, ndabe ndingenayo i-intanethi datha. Kodwa ke ngentlahla yam ndaye ndakweleta idatha ku-MTN ndisebenzisa u-extra time. Wandiboleka u-MTN idatha ndatsho ndakwazi ukungena kwi-imeyili ndijonge iinkcukacha zale interview yam.

Ewe ndikhe ndafumanisa loo nto. Xa ndihleli nabahlobo bam ndimane ndingenelwa ziimeseji ezisuka kwabanye abantu kuWhatsApp ndigqibele sendihoye aba bantu bakuWhatsApp wam ngaphezu kwaba ndihleli nabo. Bazive ke ngoku bengaxabisekanga bona, ndibe nyhani ke ixesha lam ndinika aba bantu. Kangangokuba xa ndihleli nabantu umzekelo endibagqibele kudala ifowuni yam ndiye ndiyifake ku-do not disturb.

Owu, iimfonomfono zize notshintsho olukhulu. Umzekelo ngoku iindaba siyakwazi uzibukela ethivini ku-SABC. Zikhona, ikhona i-news channel nakuWhatsApp, uyakwazi ukuzibona kuFacebook, uyakwazi ukuzibona kuTwitter iindaba ezisematheni. Umzekelo mna izinto ezenzekayo ezisematheni eMzantsi Afrika ndizibona kuTikTok nakuFacebook. Umzekelo uba uMongameli ebeye eAmerica noba ebeyokwenzani, kwenzeka ntoni, yinto endiyibone kuTikTok. Ngoko ke zize notshintsho olukhulu ngoba akusanyanzelekanga ukuba uthenge iphepha uvuke uyokhangela iphepha. Uyakwazi nje uthatha imfonomfono yakho ujonge uba kwenzeka ntoni apha elizweni jikelele. Iimfonomfono zenze kwaba lula kakhulu.

Owu, ndandinomsebenzi wesikolo ongenayo ebusuku ngolu suku lwanamhlanje. Wacima umbane wemka iiyure ezingaphezulu kwezi bekuthwe uzomka ngazo. Zange ndikwazi ukugqiba umsebenzi kwaye zange ndikwazi ukuwufaka umsebenzi kwangexesha kwaye ngelishwa lam ulektshara wam akazange ayiqonde loo nto okanye afune ukuyiva, waye wacinga ukuba ndize nje nebali kuba ndingakhange ndiwugqibe umsebenzi. Ngexesha elilandelayo ndathi xa ndigqibowunikwa umsebenzi, ndisagqiba nje uwunikwa umsebenzi ndiwenze nditsho ndiwunikezele kulektshara wam kwangexesha ukwenzela uba ndingaphinde ndifeyile ngoba ndaye ndafeyila.

Ndingatsho uba uFacebook ikakhulu uFacebook uyakwazi ukuncokola nabantu obaziyo, bakhona abantu obaziyo phayana. Uyakwazi ukupowusta kwaye uyakwazi ukubona iipowusti zabantu. Ze uInstagram yena, ixesha elininzi mna uInstagram ndimsebenzisela ukufota ndibuke. Isikakhulu kuInstagram kukhona abantu abangoosaziwayo, uyakwazi nabo ukubafolowisha abo ubathandayo. Kwaye mna uInstagram andimsebenziseli kunxulumana nabanye abantu, ndiyabuka nje into eyenzekayo nditsho ndiposte iifoto zam ke.